Eka mavonelo ya mina ku tirhisa Wi-Fi swi antswa ku tlula ku tirhisa data ya phone ngopfungopfu eka leswi landzelaka ku va u tirhisa data u va u tirhisa mali yo tala swinene hikuva u va u nga u nga yi tirhisi mahala se Wi-Fi yi antswa hikuva u va u yi tirhisa mahala eka tindhawu leti u nga le ka tona ku fana na le swikolweni kumbe eka tindhawu ta matirhelo data ya foni yi tshama yi teka mali loko u yi tirhisa ka inthanete hi nkarhi hinkwawo. Ku antswa ka xivindzi ni ku tiya ka xihundla Wi-Fi yi tlhela yi va na ku antswa loku hlawulekeke ka xivindzi xa inthanete ku fana na ku hatlisa ku koxa ku sungula ni ku tlhela u famba exikarhi ka website kumbe ku tirhisa switirhisiwa swa inthanete data ya foni yi nga va ni nkarhi loyi tiyaka kumbe yi hunguteka hi nkarhi lowu u endlaka swa nkoka.

Vunene byo xava data hi ntalo loko u ri xichudeni i ku kota ku landzela dyondzo data yi pfuna leswaku u kota ku hlaya ku ya mahlweni ni ntirho wa wena wa xikolo ku koxa e swiendlakalo swa maphorisa ni ku tirhisa switirhisiwa swa xikolo leswi nga ka inthanete. Xa vumbirhi i ku va ni vuxaka na vanhu na swikolo data yi endle leswaku u kota ku tihlanganisa na swikolo vafundzi vanghana hi ndlela ya inthanete ku katsa ku tirhisa social media ku rhumela swiviko na ku ya mahlweni na swilo leswiya swa xikolo. Xa vunharhu i ku nyika vululamisi lebyi engetelekeke data yi humelela ku fana na xiphemu xa ku kuma vuxokoxoko ku kota ku dyondza hi tindlela to hambanahambana no kuma vutivi lebyi engetelekeke hi swikombiso swa maphorisa nkayakayo wa swa rihanyo na swiphemu swa misava. Vubihi bya byo xava data hi ntalo loko u ri xichudeni i nxavo lowukulu wu nga khumba mali ya n'wina ni ya ndyangu.

Netiweke yo antswa yo xava data i MTN hikuva yi na high speed connection MTN yi tiviwa hi ku va na netiweki kumbe data yo hatlisa ngopfu eAfrika leswi vula leswaku loko u xava data u ta kota ku nghena ka inthanete u endla swilo swa wena hi xihatla. U nga languta swithombe, ma-video na YouTube handle ko tshikeleriwa hi network naswona u nga tirhisa TikTok, WhatsApp, zoom na Instagram handle ko nyikiwa swikanganyisi. Xa vumbirhi tiyindlu ta khampani ti tele ngopfu MTN i coverage leyikulu ngopfu etikweni ra Afrika-Dzonga ku katsa na tinxaka tin'wani ta two G, three G, four G ku ya fika eka five G leswi endla leswaku u nga tirhisa data handle ka miti leyikulu or xidorobanini or emapurasini u nga lahlekeriwa hi network loko u ri endleleni.

Ku fanele ku va ni nawu lowu sivelaka ku tlakuka ka swikima hi ku hlayiseka leswi vitaniwaka price regulation hi ririmi ra Xinghezi rihanyo ra ikhonomi ya laha Afrika-Dzonga, eSwatini, eMozambique kumbe tinxaka tin'wani ti kombisa leswaku ntshunxeko eka tindhawu ta switirhisiwa kumbe timakete ti pfumeleriwa leswaku swikima swi nga tlakusa hilaha swilo lavaka ha kona huvo ya vaakelani kumbe ndzawulo ya tifoni na tikhompyuta yi fanele ku nghenelela ku vekela swikima xipimo xo hlawuleka.

Magoza lama ni ma tirhiseke ku xava data ya mina ndzi sungula ndzi kamba mali eka akhawunti ya mina leswaku ya ringanela ku xava data ya siku kumbe ya n'hweti kumbe ya xihatla. Ndzi tirhisa app ya network ya foyini ya mina leyi ku nga my MTN app kumbe ndzi nga tirhisa USSD code ku xava data leswi olova swinene naswona swa hatlisa ku ni kuma data. Lexi endlaka ndzi hlawula network leyi yi tshembekile swinene naswona yi na netiweke ya le henhla naswona mali ya kona ya olova.

Netiweke yo antswa eka data MTN hikuva yi nyika data yo tala hi ntsengo lowu ringaneke naswona data ya kona yi teka nkarhi wo leha ku hela yi na swipfuno swo katsa social media naswona u nga kuma data mali ya WhatsApp ya Facebook na TikTok. Magoza lama ndzi ma tekeke ndzi tirhisa app ya network ya my MTN ndzi nghena eka app kutani ndzi kuma data ya n'hweti ndzi kuma data ya vhiki naswona yi na swipfuno swo buy one and get one free bonus data na night data.

Ndza pfumela leswaku nxavo wa data wu nga va xirhalanganyi leswaku vanhu va tiphina hi inthanete. Vanhu vo tala ngopfungopfu lava hanyaka emadorobeni lamatsongo na le makaya, va nga ha tsandzeka ku hakela data ya nkarhi hinkwawo. Leswi swi va sivela ku tirhisa inthanete hi nkarhi hinkwawo. Loko data yi durha swinene, vana ni vadyondzi a va swi koti ku tirhisa tidyondzo ta online. Naswona vanhu lava lavaka ku sungula mabindzu online va tsandzeka. Lava va nga na mali yo tala va nga kota ku hakela data yin'wana na yin'wana, kasi lava va pfumalaka va sala endzhaku. Naswona leswi endla leswaku ku va ni ku hambana ka xikaya eka vutivi bya thekinoloji. Inthanete i ndlela yo tiphina hi swivutiso swo fana na YouTube social media streaming. Loko data yi durha ngopfu vanhu va tala ku tshika ku tirhisa leswi.

Hi ku ya hi vatirhisi va data ya ya Vodacom swi kombisa leswaku one GB yi durha kwalomu ka eight-nine rhandi ku fikela ka hundred rhandi, kasi Cell C one GB yi durha ku ku sukela ka hundred rhandi.

Swi nga ndzi endla ndzi titwa ndzi tsandzekile ku kuma nkateko wa nkoka eka leswi ndzi hakeleleke swona. Naswona ndzi nga sungula ku lava network yin'wani, leyi nga ni data rollover kumbe minxaka ya bundle-i leyi nga ni vutomi byo leha.

Ndzi tirhisa kwalomu ka ten GB hi n'hweti hikuva ndzi tirhisa WhatsApp, Facebook, YouTube, Zoom na Netflix swinene. Ndzi xava eka MTN hikuva yi na data bundle leyi ya nkoka swinene.

Data ya tiselulafoni, i xibalo xa mindzingo ya khompyuta leyi tirhisiwaka hi foni ya wena, leswaku yi kota ku nghena eka inthanete. Yi hlayisiwa hi megabyte kumber giga byte. Loko u tirhisa data ya foni, foni ya wena yi tirhisa mijikisano ya network ya three G, four G, kumbe five G lawa ya humaka eka khampani ya selulafoni. Ku nga va Vodacom, MTN kumbe Cell C. Yi ku pfumellea ku rhumela ni ku amukela vuxokoxoko, ku fana ni swifaniso swa ti-email ku lava swilo eka Google tirhisa WhatsApp, TikTok, YouTube. Hi ririmi ro olova, data i ndlela leyi foni ya wena yi yi yi xavaka ndlela ya ku hlanganisa eka inthanete.

Ndzi nga tirhisa Wi-Fi loko ndzi ri ekaya kumbe emutini lowu ku nga na Wi-Fi. Ndzi nga lulamisa app leswaku ndzi nga tirhisi data ngopfu, ndzi nga hlawula ti-video ka YouTube, TikTok, Netflix leti humesaka low quality. Ndzi tlhela ndzi tima na auto play ya ma-video eka Facebook na Instagram.

Hikuva Wi-Fi yi lava ku hakeriwa n'hweti na n'hweti, naswona yi durha ngopfu ku tlula ku tlula data. Se data wa swi kota ku u nga xava yitsongo u kota ku yi tirhisa hi nkarhi wolowo.

Ndzi tshama ndzi kambisisa balance ya mina leswaku ri na ha sale na data yo ringanela kumbe njhani.

Leswi i ku endlela ku munhu un'wana na un'wana a kota ku tirhisa inthanete, kumbe a kota ku nghena eka inthanete.

I ku languta data usage ya mina eka foni. Ndzi nga ya ka ti-sitting then ya ka data usage, then koho ni nga ta vona leswaku app yin'wana na yin'wana yi tirhisa data ngopfu ku fika kwini.

Swi nga tsandzisisa vadyondzi ku endla tidyondzo ta vona. Hikuva va nge swi koti ku dyondza online, no kota ku cheka swilo ka inthanete va nge swi koti.

Leswi i ku endlela ku ri munhu un'wana na un'wana a kota ku fikelela. Hambi loko a ri na mali yintsanana a nga swi kota ku xava data, ya ku yi tirhisa xinkarhana xelexo.

Leswi swi endle leswaku munhu a kota ku va a seyivha mali a nga tirhisi mali yo tala ngopfu a xava data yo tala. U fanele ku xava data leyi u swi tivaka ku ri yi ta ringanela nkarhi wolowo, hikuva ku xava data yo tala u nga tlhela u luzekeriwa u nga yi tirhisi hinkwayo.

Leswi swi endla leswaku vanhu vo tala va nga koti ku tiphina hi inthanete. Hikuva a va koti ku nghena va pfula swilo hinkwaswo, hikuva va ri na va va va ri na data leyitsongo.

Ndzi nga hlawula data leyi xavekaka hi nxavo wa le hansi, naswona ndzi nga hlawula network-e leyi tirhaka hi xihatla. Naswona ni nga hlawula data leyi ni leyi tshamaka nkarhi wo leha.

Leswi swi endliwa hi miphikizano ya timakete. Loko u ri na miphikizano ya timakete tin'wani ti ya henhle mintsengo ya kona, kasi yin'wanyana yi ya hansi.

Malume loko u xava riqingho ra le nyongeni ra smartphone va ku nyikile data. Data hi leswi riqingho ri swi tirhisaka loko u lava ku nghena eka inthanete. Naswona data yi leswi tirhisiwaka ka swona i swilo swo fana ni ku hlayisa kumbe ku rhumela WhatsApp-u, ku hlayisa swifaniso ni ma-video eka eka Facebook, TikTok, YouTube. Naswona i ku i ku tirhisa tipulatifomo ta mabangi kumbe ku kambisisa akhawunti.

Ndzi vona leswaku xivangelo xo va data yi durha ngopfu namuntlha, hileswaku vanhu vo tala va tirhisa WhatsApp, TikTok, Facebook, YouTube na Zoom nkarhi hinkwawo. Loko ku ri ni vanhu vo tala va lavaka ku xava data, xiendlo lexi endlaka leswaku ku va ni xikweleti xo leha eka data. Xin'wana xa kona i tifilimi, tivhidiyo, swifaniso na ti-platform-o leti tirhisiwaka namuntlha. Hi swona swi tirhisaka data yo tala swinene, ku tlula nkarhi lowu nga hundza.

Mintsengo ya data yi tlhela yi hambana hi ku ya hi network, Vodacom, MTN, Telkom, Cell C ni hi ndlela leyi munhu a xavisaka hi xiswona bundle ha yona. Loyi a xavaka data yitsongo ngopfu, u hetelela a hakela ngopfu. Ku tlula kwalaho tivhidiyo ta YouTube, TikTok na Facebook ti tirhisa data yo tala, leswi swi endlaka onge data yi yi hela hi ku hatlisa naswona swi endla vanhu va vona onge data yi durha ngopfu.

Ku tirhisa WhatsApp, Telegram, Signal ku rhumela tinhlamulo, swifaniso, ma-video na ku vitana hi mpfumawulo kumbe hi video. Ku tirhisa Facebook Messenger, Instagram, ku vulavula ni vanghana. Naswona u nga tirhisa email ku rhumela kumbe ku amukela mahungu ya ntirho.

A nga kota ku kuma mahungu ni dyondzo hi ku hi ku hlaya maphepha ya inthanete ku fana na Google, News24, TimesLIVE, DBC. Naswona a a nga tlhela a kota ku nghena eka YouTube u vona tivhidiyo.

Ina swi hambanile. Data ya le ka foni yi tirha hi network ya selifoni naswona yi hela hi ku hatlisa loko u yi tirhisa ngopfu. Wi-Fi yi huma eka netiweke ya le kaya kumbe ehofisini, yi tala ku va yi rhanga ngopfu eka loko u tirhisa inthanete ngopfu. Kambe yi fanele ku tirhisiwa endhawini leyi ku nga na router.

Ku pfariwa ka data swi vula leswaku a wu nge swi koti ku nghena eka WhatsApp, Facebook, TikTok, YouTube kumbe ku hlaya email-i. Foni yi ku byela hi meseji leswaku data ya wena yi herile, kumbe you have no active bundle. Loko u lava ku tlhela u tirhisa inthanete u fanele u xava data yin'wani kumbe u nghena eka Wi-Fi.

Ina ku na ku hambana. Three G yi rivala hi ku hatlisa ka le hansi, yi lulamile ku hlaya mahungu kumbe WhatsApp ntsena. Kasi four G lite ya hatlisa ngopfu, yi lulamile ku hlaya ma-video ya HD, ku download-a ni ku tirhisa zoom. Kasi five G yi tirhisa ngopfu swinene, naswona yi lulamile ku stream-a tivhidiyo ta four K, mitlangu ya online, ni ntirho wa digital wu lavaka speed.

Ina i ntiyiso, loko u bela riqingho hi vhidiyo swi lava leswaku u va u ri na data. Kasi loko u bela riqingho hi rito, u va u tirhisa airtime a swi lavi data.

Out of bundle rates. Loko data ya wena yi hela foni hi nga ha sungula ku tirhisa airtime ya wena hi nxavo wo durha ngopfu ku nghena eka inthanete. Leswi nga endla leswaku ku hela mali hi ku hatlisa loko u nga swi xiyi.

Vahaxi va network va pfuna ku lawula traffic. Loko data ri nga heli, vanhu hinkwavo va nga tshama va ri na balance ya khale. Leswi swi nga endla leswaku network yi tika ku yi lawula. Kasi swin'wana tikhampani ti kuma mali, data yo hela nkarhi yi endla leswaku va tlhela va xavisa bundle-i swin'we na leswaku va tshama va ri na vuhlayiseki bya mali nkarhi hinkwawo.

Malume loko xirhundzu xa data lexi u nyikiweke xi hela, u nga ha xava xin'wana hi tindlela leti. U nga ha tirhisa airtime. Loko u ri na airtime eka foyini ya wena, u nga tirhisa yona ku xava data. Naswona u nga ha tirhisa app ya network-e. Loko u ri na smartphone u nga download-a app ya network ya Vodacom app kumbe My MTN app kumbe Cell C app. Eka app leyi u hlawula data bundle leyitsongo kumbe leyikulu u hakela hi airtime, kumbe hi khadi ra wena ra bangi.

Nkoka wo xava e bundle hileswaku u kota ku nghena eka inthanete. U nga kota ku nghena eka WhatsApp u bula na vanghana, naswona u nga kota ku va u dyondza tidyondzo ta wena online.